Endingamcebisa kona kukuba aqale avule iakhawunti nezi venkile zempahla ngokomzekelo, ayibhatale. Emva kweenyanga ezintandathu i-credit score yakhe izawube isakheka ngolo hlobo. Xa ke ngoku njengoko efuna ukuthenga indlu ezawube esenza i-loan okanye esenza imalimboleko enkulu abantu abakhupha ezaa mali bayamjonga umntu uba amatyala wakhe uwabhatala kanjani okanye i-credit score. Ndingamcebisa aqale ngeakhawunti yeempahla, ayibhatale emva kweenyanga ezintandathu uya kwezi sibhozo mhlawumbi, aphinde ajonge uba ume kanjani na ke ngoku. Aze emva koko athathe onke amaphepha akhe nemirholo yakhe ayise ke ngoku apho ayokwenza isicelo semalimboleko. Ngolo hlobo inako ukumnceda lonto leyo abe uyayifumana ke imalimboleko leyo azo faka isicelo sayo.

Ewe, imoto nanjengoko ixabiso layo liye lisehla nyaka na nyaka kodwa iinzuzo okanye ubumnandi bokuba nayo kukuba, nokuba i-weather okanye imozulu injani na. Kukho indawo ofuna uya kuyo, ufuna uya edolophini okanye noba ufuna uya phi, uyakwazi ukungena emotweni uye kuloo ndawo ufuna uya kuyo ungakhange ube uyacatshazelwa ziimeko zemozulu. Kwakhona kuye kuxhomekeke ke ngoku ekubeni iipokotho zakho zinzulu kangakanani na ekuthengeni imoto ezomthatha apha indibeke phaya. Okanye ndithenge imoto ye-luxury enazo zonke ezi zinto ne-comfort ngokomzekelo. Ngoko ke ekubeni siyazi uba i-value yayo iyehla kodwa inawo umsebenzi wayo, iyanceda futhi. Nokuba kusebusuku okanye ubuphangele okanye uzibone kuhlwile kuloo ndawo ubukuyo, kodwa uye uthabathe imoto ugoduke ufike uphephile apho kuloo ndawo uya kuyo ungakhe ube usebenzisa izithuthi zikawonkewonke okanye i-public transport.

Ndingamcebisa ngelithi makaqale afumane ii-account number neenkcukacha ezipheleleyo zalo mntu uza kube esamkela imali kwelaa lizwe liphesheya. Okwesibini, kufuneka azifundise malunga nee-currencies ngoba imihla ngemihla ziyatshintshatshintsha ii-currencies. Xa zithelekiswa ngokomzekelo irandi kunye neponti yaseBrithani ziyatshintshatshintsha, so umele ayazi uba xa ethumela imali ethile, izawufika kwelaa cala ibe yimali engakanani. Nanjengoko ke ingamazwe awohlukeneyo nee-currency values zakhona zingafani, uba uyazazi ezo zinto kulula ke ngoku, uzawungena kwi-cellphone yakhe okanye kwikhompyutha yakhe acofe le mali afuna uyithumela aze ayihambise iyofika kwelaa cala ngaphandle kwamagingxigingxi.

Xa kuthethwa nge-microloan into eye ithi qatha engqondweni yam yi-interest okanye yinzala, ndizibuze uba ukuba ngokomzekelo ndizawuyithatha loo loan oknaye loo mali, ithini ke ngoku inzala eye ithi chatha ngaphezu kwaloo mali okanye kweso sixamali ndiyawube ndisifake isicelo sayo. Ingaba ndizawukwazi na ukuyibhatala ngethuba? Ngaba ndizawukwazi na uyibhatali ndiyigqibe iyonke kusini na?

Kufuneka ube ne-ID, ube nobungqina bedilesi, proof of address, uye ke ngoku ebhankini leyo unqwenela ukuyivula. Uzawuncedwa phaa ngokungakumbi ke ekubeni bakusetele iakhawunti yakho. Kwakhona baza kubuza uba uyifunela eziphi iinjongo, ufuna ukuseyiva okanye ufuna i-transactional account, njalo njalo. Kodwa kuye kufuneke ube ne-ID, isazisi, ube ne-proof of address, ubungqina bale ndawo uhlala kuyo.